Ezemidlalo ziyanceda ekuphuhliseni izakhono zabantwana esikolweni kuba kaloku impilo yomntwana kutsho ibe ngcono. Uyakwazi ukukhululeka, ingqondo iqhaqheke, azilolonge isifana noba uyajima wenzela impilo yakhe umzimba wakhe uhlale usesimeni. Kwaye umntwana ngexesha adlala umdlalo othile uye azibone ukuba kahle kahle yena ikhono lakhe likowuphi uhlobo lomdlalo enzele aqhubeke nalo. Futhi uqinisa namasosha omzimba, umzimba wakhe usoloko ulungile.

Ukuba ndicinga ukuba umntwana osemncinci ukuze anciphise ixetsha alichithayo ekudlaleni imidlalo nokuze achithe ixetsha elaneleyo kwimisebenzi yesikolo. Kukuba kumele aqale enze imisebenzi yesikolo kuba kaloku xa sele uqalile ukudlala la ma-video games akubi sakho lula ukuthi uphume. Ngakho ke yingakho kubalulekile ukuthi umntwana kumele ethi xa ebuya esikolweni aqale enze umsebenzi wakhe wesikolo ngoba nguwo oza phambili ohamba kuqala, ozomphumelelisa kusasa. Emveni koko ke angayidlala ama-video games wakhe okanye azibekele ixetshana elithile azi yena ukuba ividiyo game uyidlala iyure enye kuphela emveni koko anake ezinye izinto.

Ukukhokhela iqela kunceda ekuphuhliseni izakhono zokukhokhela abanye kubandakanya ukukhuthaza nokuphatha abantu abahlukeneyo. Noba sele emdala umntu sefuna umsebenzi, xa sele kubuzwa ukuba unalo na ulwazi ngokwezamaqela uzowutsho ukuba ewe unalo kuba kaloku wayeke wakhokhela ngaphambili.

Ukudlala njengamaqela esikolweni kunokumnceda okwishumi elivasa ukulwa nokudakumba okuyidipreshini. Ukhumbule kaloku ukuba idipreshini iye ikubambe kakhulu xa usoloko uzivalele endlini kuba kaloku loso simo uthe wajongana naso ngelo xesha uye usicinge kakhulu. Kanti xa uhamba uphumela emnyango uyodlala nabanye abantu ngokwamaqela uyakwazi ukuthi usilibale eso simo ujongene naso. Kuba kaloku ingqondo yakho iyaphuma kuloo nto ubhekene nayo ze igxile kule nto. Ngakho idiphreshini igcina sele iphelile kuba unayo into oyenzayo usuku lonke uzikhiphe kwidiphreshini.

Isikolo sam esiselokishini sithanda kakhulu ibhola elikhatywayo elenyawo. Ndicinga isizathu sokuba lithandwe kakhulu kukuba kaloku xa udlala ibhola usuke uzilolonga kakhulu. Ukhumbule kaloku ukuba kunexetsha lapho khona ngaphambili kokuba niyodlala namanye amaqela akwezinye iindawo niqale kube khona le nto ibizwa ngokuthi yi-practice lapho khona nizilungiselelayo ndizilolonge. Lapho ke nomzimba uyancedakala nengqondo isoloko ihleli isesimeni esilungileyo. Kwaye bayancedakala nabanye abanezinto ezinjengedipreshini kuba kaloku ibhola iyakwazi ukuyikhipha onto inihlanganise nivane.

Umdlalo wentenetya nguwona mdlalo bendingathanda ukuba uqukwe esikolweni sam, ndinqwenela kanjalo. Kutheni na ndinqwenela kanjalo? Manintsi amathuba okuba umntu okwazi ukudlala umdlalo wentenetya afumane umsebenzi msinya. Umzekelo ubukele kumazwe aphesheya, banintsi abantu abawudlalayo olwaa hlobo lomdlalo kuba kaloku bayazi indlela obaluleke ngayo. Futhi bayazi ukuthi amathuba amanintsi akhona khona kuba abantu abaninzi abawudlali. Ngakho ndinganqwenela ukuthi isikolo sam sigxile kakhulu emdlalweni wentenetya kuba amathuba manintsi khona futhi kwaye ngumdlalo omnandi kakhulu.